Ke sepinatšhe le matlape a khabetšhe, matlape a o a o kgabela mme o be o a dira morogo.

Tje ka dipanana.

E jalwa ka peo ya ditamati, ka hara mobu and le gape ga e gola, o kgona go e kga e ka re o kga mo setlhareng.

Ke nagana gore Rooibos e jalwa jaaka o jala morogo, jaaka o jala setlhare. Mme di hebale tseo di be di hula, di gola mo setlhareng seo. Ha se di godile ge, o ka kgona gore o di ntshe mo setlhareng seo mme o simolole o dire Rooibos.

Rooibos ke tea e leng gore e neng e ke tea e leng gore e kgona go thusa ka mafu a pelo, le gape ha e na khafeine le hape digestive system ya hao e kgona go thusa ka mpegang.

ke boemo dimela e leng gore re e bitsa climate change ke nagana gore ha batho ba ka simolola ba tlhokomela, inviroment eleng gore ene neng ba mo go yone re ka se nne le bothata bo no bo re nang le bone. Le gape le sebaka sa mmu, mmu ha re bua ka mmu re bua ka soil e re e berekisang go lema di herbs tsa Rooibos.

Ba lemagane le phetogo ya lerata dima, dikokonyana le malwetsi, tsa temo.

Dithoto tsa go ja ka metlha, tse jalo ka jusu, e motho a ka e enwang dithoto tsa tlhokomelo ya mmele bo di face musk di body scrub jwalo jwalo.

Go jalo gobane boleng ba phepo go bonagala go bonolo le go fapana fapana ga tshimo, ya bona maungo a jalwang a jewa thata mo lefatsheng lotlhe jwalo ka ditholwana tsa di apole, ditholwana tsa banana.

Ke morogo o wa spinach, baby spinach ka gore peo ya teng e fumanega ga bonolo and le gape morogo ke tholwana e le leng gore batho botlhe ba e rata.

Ke nagana gore mabele ke peo, e e leng gore batho botlhe ba e rata, ebile gape ba e rata ka gore ba kgona le go ira motogo mo mošong gore ba o je mo mošong.

Ba ra gore ke temo ya morara e leng gore ke maikemisetšo a go dira wine. Go jala le go godisa merara, go tlhokomela dimela go fitlha di botswa gore ba kgone go dira wine.

Go tlhoka mobu o leng gore o nonne, o eme gantle, o tlhoka gore o nne le pelo ya go tlhokomela tshingwana ya gago, o tlhoka gore o nne le bo di garafo, dipeo gore o yetse tshingwana e ntle e rategang. O tlhoka gore o nne le metsi gore o kgone go di nosetsa ditholwana tsa gago mo tshingwaneng ya gago o tlhoka gore o nne le le eng gape wa go di tlhokomela neng, o di nosetsa neng jalo.

Thusa gore, kere jaaka setse re buile gore Rooibos e na le karolo tse fapaneng tse di bapalang mo maphelong a rona so, e thusa gore ga motho a sa kgone go afford-a go ya ko tleliniking, fa e le gore o na le bothata ba pelo, kapa ba digestive system ya hae, o kgona go e nwa ebe e mo thusa gore a be hantle ka mpeng and e a baakanye le bothata ba pelo.

Ke morogo, ke di frutu, ke di herbs. Di botlhokwa because of batho botlhe mo lehatseng ba tlhoka di nutrients mo mmeleng ya bone ba tlhoka go nna shap like re ka se phele re reka dilo ko di shopong.

O itse gore mmu o tlo o berekisang ke mmu o leng goreng o siame, le gape o itse gore lerata dima le eme hantle kapa jwang.

Setse re buile, re itse Rooibos e thusa ka digestive system e e leng gore ga wa ema hantle ka hare ha mpa, o kgona go nwa Rooibos e thuse ka hare ha mpa ya hao. Le hape re se re buile gore ha thusa ka heart desease ha o na le bothata ba lefu la pelo o kgona go e nwa.

O ka kgona gore o iketsetse trinki ka Rooibos-o, senwamaphodi ka Rooibos-o, wa kgona gore o etse di herbs spice ka Rooibos-o.

Merogo e kgona go berekisiwa go dira di smoothie, di direnki, merogo ya kgona go berekisiwa ha motho a etsa dikuku, a etsa dessert-e a etsa kheike o ka kgona gore o sebedise morogo.